Mengachaza ngobuthi ukuthi bunqandeka kanjani ukuqeda mhlambe. Ake ngithi nje ulunywe inyoka uma ulunywe inyoka eqakaleni ubopha ngasenhla kweqakala wenzela ukuthi unqande ubuthi bungaze bugcwale egazini bukubulale. Ilokho mina engikwaziyo nokubaluleka bobufakazi nje besayensi ukuyibona lokuthi vikela la esekulumeke khona bopha ngasenhla ukuze kungasabalali egazini.

Ukuthi kuhanjiwe kubona emaphandleni. Bafike bachazelwe ngokubaluleka nangesimo sokuthi ayi ngoba kusuke kuqedwa inzalo. Kusuke kuwukuthi kuyahlelelwa or kuhleleke noma bathole abantwana babathole ngey'gampu ney'gampu. Kungabe sekunyaka nonyaka nonyaka uthole umntwana. Lelo hlelo lubizwa nge-family planning ebese belethelwa iy'nsiza-ke zokuhlela like amaklinikhi babe neklinikhi eduze. Babe namaklinikhi emaduzane, bakwazi ukuthi mese belutholile ulwazi olufanelekile noma oluphelele oluzobagculisa bathole amaklinikhi abazohamba bakwazi ukuthi bay'vikele kuwona.

Kudinga ukuthi bachazelwe ukuthi ayi ngoba kuwukuthi kuqedwa inzalo yabo or bayaguliswa. Kuney'nhlobo ey'hlukahlukene zokuzivikela ezenza ukuthi inzalo yakho ibe-right. Uma usudinga umntwana wenza kanjani, nokuthi-ke akuzona zonke ezokwenza ukuthi ungabi sesimeni esi-right sempilo. Okusebenzisayo ikhona okukwazi ukukusiza ngendlela ayi ngoba naku kuwukuthi kuyakugulisa futhi kuyakulimaza.

Bangasizakala ngokuthi kuhlaliwe phansi, bachazelwe ngendlela efanelekile nokuthi bakhulume iqiniso kubantwana babo kungabi khona abakufihlayo ngoba ngeskhathi kukhona abakufihlayo ilapho izinto zonakala khona. Ukwazi ukumchazela umntwana ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi uzivikele, ayi ukuthi usuke uy'vimba ukuthi ingabi bikho inzalo noma uyiqeda kodwa ukuthi usuke ukuvikela lokho. Uhlale uphephile futhi noma ngabe uyaya ocansini kodwa ukuthi uphephe ngoba izifo sezabaningi kakhulu manje.

Mkhulu, kubalulekile ukuthi uhambe uyohlala ekhaya labadala la ozothola ukunakekela kahle khona ngoba la ekhaya awunakelekekile kahle ngoba akekho umuntu okhona ekhaya. Nathi sisuke sihamba siye esikoleni laphaya mkhulu kuzoba mnandi. Uzohlangana nabanye abantu abadala omkhulu abafana nawe. Nathi sokuvakashela ngaso sonke isikhathi. Uma usulapho ekhaya liyabadala hhayi ngoba naku uzobe usuke ulahliwe, sobe sik'thanda sik'bheka futhi nawe unakekeleke ngendlela, uhleli kahle.

Zingakhona ukubasiza izinto lezi iy'nsiza ey'thengwayo ney'tholakalayo endaweni yokuthuthukisa kwabantu abakhubazekile. Ngizolinganisa njengama-wheelchair singakwazi ukuwathenga siwandise abantu abakhubazekile abangakwazi ukuhamba, bakhone ukusebenzisa wona. Kanjalo nabangaboni singakwazi ukubatholela iy'nduku lezi ey'sizayo ukuthi bahambe ngazo bodwa, even though ekhubazeke ngokungaboni.

Uma ngase kuthiwa bahlanganyele ndawonye izinyanga nodokotela okanye abelaphi nodokotela, into engakwazi ukusiza noma engahleze iyenzeka abantu abangahleze besinda or besiza nezifo futhi engahlele zigwemeka. Ngokuba mebehlanganele bonke bangakwazi ukuthi bakhiphe ikhambi eliphilayo noma elizokwazi ukusiza abantu abasuke bengenwe ileso sifo. So izifo zinganqandeka kalula uma kungase kuthiwa abahlangane or babambisane ndawonye.

Mina ngangenza ngendlela yokuthi ngithole ikhambi ngokushesha elizokwazi ukuthi ligweme or livikele abantu kulolu bhubhane lwesifo. Ukuthi futhi ngisakhankasa or ngisafuna ikhambi babenabo bezi-isolate-a behlala ngaphakathi, bangabi uvazi ngoba ume beba uvazi bazothelelelana. Ingakho nje mina ngingaqoka ukuthi ngivikele ngendlela yokuthi ngithole ikhambi ngokuphuthuma.

Umtholampilo yenza okwanele ikona ukuthi-ke lolu dlame lolu angeke esakhona ukulunqanda ngoba ngedlela okwenzeka ngayo abantu baze ba-end-up, bebulalane or kuphethe ngokuthi babulalane. But amaklinikhi ney'bhedlela benza okwanele umsebenzi wabo wanele ngokwami ukubuka.

Ngokwazi kwami umuntu odla amaphilisi e-TB kubalulekile ukuthi adle wona angahlanganisi nokunye. Aphinde asebenzise izithelo ngokuba izona ezidingeka kakhulu egazini lakhe for ukubuyisa igazi. Okubalulekile ukuthi angikahlanganisi nangamanzi amponjwana. Angikawasebenzisi uma ngabe esebenzisa amaphilisi e-TB ukuze igwemeke i-TB yakhe.

Kuba nzima kuba nzima uma asemaphandleni ufuna iy'hlalo zabantu abakhubazekile ngoba kuthatha iskhathi noma ngabe kukhona la sewuthenjiswa khona ukuthola usizo kodwa kuthatha iskhathi akusheshi. Nokuthi eminye imgaqo yasemaphandleni iyibhuqu so kuthatha isikhathi nokuthi bafikelele khona.

Asinazo iy'nsiza like ama-ambulensi. Sisebenzisa iy'moto zomphakathi ezokuthutha ezithutha umphakathi zikwazi eklinikhi ngoba iy'bhedlela zikude nathi. Imaklinikhi esinawo eduzane. Ebese ukuthi ama-ambulensi aphuze ukufika avele esibhedlela. Ingakho sisebenzisa iy'moto zokuthutha umphakathi ukuthi zisiphuthumise emtholampilo.

Mina uma kungathiwa angibe umholi, ngingaqala ngizame ukuthi ngibonise abantu ngesifo esikhona sobhubhane ngibakhuze or ngibakhalime. Ebese ngihlanganisa amazwe ngamazwe, ngenze ubudlelwane nabanye amazwe. Ngikhulume nabo omongameli bakhona sikwazi ukuthi sigweme ubhubhane olubhilitile lamazwe ngamazwe lo-COVID-19.

Mina ngingabacelela ukuthi kube khona umsebenzi wamakhono abangawenza noma mhlampe oqondene naleso simo umuntu indlela akhubazeke ngaso leso simo akhubazeke ngaso. It's either mhlampe okhubazeke ngey'nyawo athole umsebenzi angawenza wezandla mhlampe ngoba iy'nyawo azisebenzi. Kanjalo nowey'nyawo kanjalo nowezandla yes yonkinto nje ngokuhlukahlukana kokukhubazeka. Kodwa kube khona umsebenzi wamakhono abangakwazi ukuthi bawenze bakwazi ukusizakala nje. Bangabi sekuthi ngoba naku bakhubazekile sekufanele balokhu bedabukelwa, bangakwazi ukwenza izinto. Senzele ukuthi nje bafile comfortable bazizwe nje bamukelekile to everyone, or noma ikuphi la abangena khona ngoba nabangaboni bakwazi ukusizakala kulezo izinto ey'njalo. Benze amakhono ezandla, even though besuke bengaboni kanjalo.

Eyi, mina nge-side lami umkhulu since ehlala kude nomndeni ngenza sure ukuthi uba nefoni siyamfonela ngaso sonke iskhathi. Uma sithola ithuba siyamvakashela simphathela zonke izinto ay'dingayo nezinto ezimnandi ngoba abantu abadala bathanda izinto ezimnandi mese bekhulile. Mesimvakashele futhi sichithe nje iskhathi naye. Sixoxe nje izinto nathi esaziyo ukuthi ziyamjabulisa ngalokho ngiyacabanga ukuthi angazizwa nje ekhululekile enganawo umzwangedwa futhi azi ukuthi uyathandwa.